Imidlalo enjalo idla ngokuba nemiphumela emibi kakhulu. Inefuthe elibi ngenxa yokokuba unyana lo ubona umntu amthandayo phaa efowunini inobundlobongela ze naye akope ezaa zinto azenze ecinga ukuba yindlela eyiyo leyo.

Ii-influencers zinefuthe elihle kakhulu ebantwaneni ngenxa yokokuba kwii-influencers abantwana baye bafunde indlela yokuzonwabisa, baye bafunde indlela yokwenza imali efowunini ngokuba nabo babe zii-influencers. Baye bafunde ke neetalente ezininzi ii-influencers eziza nazo.

Amagingxigingxi ubhuti wam ahlangabezane nawo ezama ukwenza italente yakhe imenzele imali kukuba abe nomonde, abe nomonde kuba ayithathi xesha lifutshane. Nokuba lo mzuzu alindileyo kufuneke akhangele umsebenzi ukwazi umsebenzi azoncedisana naye lo mzuzu le nto ayithandayo ingekamenzeli mali.

Imidlalo yebhodi iineengenelo zokuba umntu imenza ukuba akhawuleze ukucinga, ehlise i-stress, ne-memory yakhe ibe ntle, akwazi nokuncokola nabantu. Ngokuba amaxesha amaninzi zidlalwa nomntu imidlalo yebhodi.

Ngumdlalo webhola wango-twenty seventeen apho iqela iSundowns labetha iPirates ngamanqaku asithandathu kwiqanda.

aphumelele kwakane iNdebe yeHlabathi. Loo nto ke indenza uba ndivuye uba ngowaseSouth Africa. Indenza uba ndibe nomdla kwibhola yombhoxo.

Imidlalo ingabanceda ukuba ingabasusa kwiingqondo zokuba bacinge kakubi badandatheke ngoba imidlalo yona awuhleli nje usentlokweni yakho uyacinga.

Ndandingekazalwa kusenzeka esi siganeko kodwa abantu basabalisa ngaso kunanamhlanje bevuya ukuba uMzantsi Afrika waphumelela wafumana indebe yomhlaba ngo-nineteen ninety-five okokuqala.

Abekho baninzi abantwana abakwaziyo ukuqubha apha elokishini. Ke lo mdla wam wokuba ndibawele ukuqubha awuthathelwa ntweni ngokuba sibambalwa kakhulu abantwana abanomdla ekuqubeni. Futhi sisebenzisa ipuli enye yalapha elokishini esetyenziswa ngumntu wonke. Kuba nzima ke ukuprektiza ngokuba abantu bazisa abantwana babo kugcwale kakhulu.

Ukudlala imidlalo iba luncedo kakhulu kulutsha kuba iyalukhupha ezitratweni. Nabantu ke abadala nabazali bayayincoma kakhulu into yokuba abantwana badlale imidlalo. Nabo ke iyabanyusa laa nto ngenxa yokokuba zinintsi Iingeniso ozifumana ngokudlala imidlalo.